UMbali kumele ehlale ekhaya kuze kube ukuthi uyabona izimpawu ze-COVID-19 ukuthi zikhona noma azikho ngoba okungenjalo uma wukuthi uzoqhubeka nomcimbi, kumele efake zonke izinto ezizomvikela ukuthi engalibhebhekethisi igciwane kwabanye abantu. Lokhu kubandakanya isimfonyo ngaso sonke isikhathi, amaglavuzi ukuze engathinti izinto ey'zothintwa abanye abantu abathelele nge-COVID-19 ephinde futhi ephathe ne-sanitiser.

Ngingaqala ngokuyiqinisekisa ukuthi izophuma kule nkinga ekuyona. Umose ngiyayibuza ukuthi njengoba isengozini la bantu ehamba nabo, ukhona yini umzali wayo kubona. Uma kungenjalo, umuse-ke ngiyabheka ezimpahleni zayo ukuthi ayikho yini iselula foni noma inamba ekhona esingakwazi ukuthi sithinte abazali bayo kuyona noma ezinye iy'ndlela esingabathinta ngazo zokuxhumana okunjengo-WhatApp, o-Facebook, zonke lezo zinto, kwazise phela kudingakala amagama aloyo akhawunti yaloyo muntu ukuze ukwazi ukuxhumana naye. Konke lokho kungayibuza kuyona ingane.

Isimo sokuqala ukuthi uma sekwenzeke ingozi kuba nzima ukuthi izimoto zifinyelele lapho ngenxa ye-traffic emgwaqeni. Esinye futhi usithola usufikile, uthole ukuthi labo bantu ababandakanyeke kwingozi bebedle okumponjwane. Lapho kwenza ukuthi kube nzima ukumisa igazi esuke liphohoma emzimbeni wakhe umuntu. Okunye futhi suke sekuwukuthi uzame ukuxhumana nabantu balabo bantu mhlampe abaswelekile. Uthole ukuthi konke namaselula foni asentshontshiwe abanye abantu abafike kuqala engozini.

Okokuqala ungabi bikho kwama-facilities ngendlela ekumele ukuthi kube yiyo. Okwesibili ukuntuleka kodokotela esibhedlela, iziguli zigcine sezidinga ukuhlala isikhathi eside zilinde odokotela abasebhizi ngezinye iziguli. Okunye futhi kuphinde kube odokotela abangawenzi umsebenzi ngendlela. Abanye uthole ukuthi bayehla bayenyuka esibhedlela bayaxoxa abanakile iziguli. Okuchaza ukuthi odokotela abangawuthathi serious umsebenzi wabo.

Ukuthi ukwazi ukuyigcina usesimeni esihle sempilo. Ungavuvukalelwa i-benign prostate kwi-hyperplasia, ngoba lokho uma sekuqala ukwenzeka kuchaza ukuthi usune-cancer. Ngaso sonke isikhathi kumele uhleli umzimba wakho uhlanzekile. Yingakho kumele uwenze ama-check-ups njalo emva kwa-three months uma uyindoda.

Ukuthi bazi ukuthi njengoba bene-HIV akusikho ukuthi impilo isiphelile, nokuthi futhi bekwazi ukuzinakekela. Ngalokho uma bekwazi ukuy'nakekela bona, banakekela nabanye abantu emphakathini bawo ababuye belale nabo noma uma abangazithola besemathubeni okulala nabo. Beyazi indlela yokuzivikela ekuvikeleni abanye abantu.

Ukuqinisekisa umfundi ukuthi yonke into izoba right, wonke umuntu uyadlula ezinkingeni ezinjengale akadlula kuyo. Okubalulekile ukuthi uphumele ngale kuyona inkinga usufunde isifundo, nokuthi futhi ube umuntu oqinile ngoba kuthiwa okungakubulali kuyakuqinisa empilweni ukuthi ube wumuntu ongcono. Ngalokho-ke, ukufunda isifundo kuyomqinisa.

Kuba yindida ngempela ehlukene kabili. Kokunye uyasizakala ngempela umuntu ekwazi ukulapheka ngendlela. Kokunye egule kakhulu futhi uma engayithathi imithi yodokotela abasemthethweni. Kuba yisimo esidinga ukuqashwa ngeso lokhozi ukuze kuqinisekise ukuthi ikuphi okuwusizo kahle noma okuwusizo kakhulu.

Amakhambi esintu asilapha ngokushesha isilonda, ngoba akwi-base form. Awafani nalawa esilungu ngoba lawa esilungu anama-side effects ahambisana nawo okuba yingozi lokho ngoba amikswe ney'nhlobo, ney'nhlobo zamanye amakhemikhali abayingozi emzimbeni wakho.